Go ya ka setso sa ka re batho ba ba aparang tshega, mme ka jalo ka dinako di fetoga re apara diaparo tse di tsa sejwalejwale tsa se English jaanong ka dinako tsena.

Go ya ka constitution ya rona ya mo nageng, motho mongwe le mongwe o letleletswe gore a ka apara go ya ka setso sa gagwe. Mme go na le mafelo a e leng gore o ka se apare go ya ka setso sa gago, ka gonne mafelo a mangwe a na le melawana ya o ne, ka jalo go nna thata gore o ka apara go ya ka setso sa gago.

Go ne ga o lebelela moaparo wa kgale le moaparo wa sejwalejwale e a tshwana, e fela gore go ya ka gore wena o le motho ga o apere o itshwara jang.

O lemoga ka ditso tsa rona di farologangwa ka diphologolo, ka jalo o bona ka letlalo la phologolo e motho o tlebe a e apere gore ke wa setso sefe.

Fa motho wa mme a nyetswe o tshwanetse go apara diaparo tse di telele tse di fetang mo mangweleng, seno gote ke gone go go bontsha gore ga a sa tlhole e le wa lefatshe o na o na le motho wa gagwe ka jalo ga a sa tlhole a ipapatsa.

Diaparo tsa setso tsa Setswana go le gantsi di dirwa ka matlalo a diphologolo. Go na le se re se bitsang ba re ke tshega se se apariwang ke batho ba bo ntate, mme batho ba bo mme gantsi ba apara le seshweshwe or-e lone le .

Setso go tswa ko ga loe basadi ba botlhokwa thata, ke bone ba agang lelapa ke bone ba sireletsang lelapa nako tse di ntsi, ka jalo o tshwantse ba apare diaparo tse di nang le tlotlo tse di nang le seriti jaaka seshweshwe jaaka .

Ee, diaparo tsa kgale tsa bogologolo tsa setso di a kgona go dirisiwa la tsa di-fashion ka gonne diaparo tse dintsi tsa fashion-e gore o ka di lebelela di dirisitswe ka letsela le le la dilo tsa setso. Ka jalo di a kgona gore di ka dirisiwa mo segompienong.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsega tsela e basadi ba aparang ka yone, diaparo tsa setso di na le seabe se se tona mo go bolokeng ngwaoboswa ka gonne ka gonne di gopotsa kwa ga loe di gopotsa setso sa go ko re tswang teng.

Ka tlhago banna ga se batho ba mebala e tlhodiyang, basadi ba rata mebala e e tlhodiyang ka jalo banna le basadi dilo tsa bone ga di nke di tshwana. Mme ga ke nagane gore ke kgang ya gore e rotloetsa go sa lekalekane ga banna le basadi ke fela gore ke dingwe ke tsela e e leng gore basadi le banna re ka teng ga re tshwane ga go tliwa mo tlhopong ya mebala.

Di amile thata ka gonne basadi gompieno ga ba sa tlhole ba apara diaparo tse di ba bipang, go na le botlhaswa bo basadi ba ba dirang ba go sa apare ga ba apare tota.

Batlhami ba fashion-e ba segompieno ba tsenya jang dilo tsa setso mo di-fashion-eng tsa bone. Nnyaa ke gone gore ba kopanya ditso tse di sa tshwaneng ba kgona go ira seaparo se na le ditso tse di sa tshwaneng ba dirisa letsela le lengwe fela.

Ke dikao di fe tsa diaparo tsa setso tsa basadi tse leng tsa tlhalosiwa sešwa kgotsa tsa dirwa sešwa gore di tshwane le babogedi ba segompieno? Ke diaparo tse ba di aparang tse dikhutshwane khutshwane thata tse e le gore keng di tlhagisa mmele wa bone, mme ka jalo o itlhele go ya ka inthanete le mafaratlhatlha e nna selo se se gogela batho ba banna gantsi mo basading go ya ka tsela e ba aparang ka yone, mme ke moaparo wa fashion-e ya segompieno.